xipano xa rugby xi tlangisaka xiswona eka malembe lawa xi nga wina mphikizano va ndzi endle ndzi tsaka swinene tanihileswi xi swi koteke ku hlula swipano swo hambanahambana swo fana vo Ireland France england na va swo swi swi veka kahle rivaleni ku hakunene lava i vatlangi va xiyimo xa le henhla lava kotaka eku wina mitlangu yo hambanahambana se swoleswo swi endla leswaku ni va lwe ni tsakaka swinene.

Mintlhontlho leyi va ka kona ngopfungopfu eka mitlangu leyi ku hakeriwaka e mali hileswaku tanihi vanhu ngopfungopfu lava tshamaka ematikoxikaya a hi na yona e mali yo va la hi hakelaka leswaku hi ya langutisa e mitlangu yo hambanahambana ka ha ri ntlangu wa bolo kumbe rugby kumbe mitlangu leyin'wani leyi yi langutisiwaka eswitediyamu kumbe ka tindhawu tin'wani kuma leswaku ku kayivela ka mali swi endla leswaku u nga tali loko hi languta mitlangu yo fana ku va loko ku va ka ku ri ni ku hambana exikarhi ka mitlangu ya Afrika ni mitlangu ya le handle vo Europe hi ku ka tala tanihileswi va nga ni mali yo va lava kotaka eku langutisa e mitlangu yoleyo se mintlhontlho yoleyo hi leyi langutanaka na yona laha tikweni.

Xipano xa Kaizer Chiefs i xipano lexi xi ndzi tsakisaka swinene nakambe xi hlawulekile tanihileswi xi wineke mintlhlonthlo yo hambanahambana eka malembe lama hundzeke nakambe i xipano lexi xi nga ni matimu lamanene matimu lama tsakisaka nakambe xi tikomba xi ri xipano lexi a xi hambeta xi hlula ngopfungopfu eka xipano xa Orlando Pirates ku katsa na Sundowns a swi hambeta swi hluriwa hi xipano xa Kaizer Chiefs so ni nga vula leswaku Kaizer Chiefs yi hlawulekile ka mina tanihileswi ku nga xipano lexi xi nga le mbilu ya mina xipano lexi ndzi xi rhandza.

xipano xa kumbe ntlangu wa vatlangi va Afrika-Dzonga ku na vatlangi vo tala va ndhuma lava humesiweke eAfrika-Dzonga kambe mutlangi wun'wani lowu ni mu rhandzaka ngopfu ndlela leyi a tlanga hi yona ku ri Teko Modise loko a khome bolo ya milenge a ni tsaka tanihileswi a tlanga bolo ya xiyimo xa le henhla nakambe a swi endla leswaku vatlangi vo tala va n'wi chava ni tsundzuka loko a tlanga bolo ya yena ya minenge hi two thousand hi two thousand and nine two thousand and ten laha South Africa a yi hlawuriwe ku loyi amukelaka hi vatlangi vo hambanahambana va misava a ri mutlangi wa xiyimo xa le henhla loyi a swi ti komba leswaku u lava yini evuton'wini nakambe bolo ya yena a yi tsakisa.

Ntlangu wa bolo ya milenge hi ku vona ka mina wu nga pfuna vanhu leswaku va va lava wisisaka e mihleketo ya vona nakambe u nga tlhela wu pfuna vanhu leswaku va va lava hambeta va endla vutiolori leswi nga pfunaka ngopfu hi tlhelo ra swa rihanyo ku tlanga bolo ya minenge swi endla leswaku vanhu nkarhi wun'wani swi nga endleka a pfa va a va loyi a karhatiwaka hi ku nyuhela ngopfu swi nga mu pfuna leswaku miri wa yena wu tshama wu ri ka xiyimo xa kahle tanihileswi ku tlanga ntlangu lowu nga endlaka leswaku a kotaka eku humesa e mafurha lama n'wu endlaka leswaku a nyuhela so ntlangu wa bolo ya milenge ni nga ha vula leswaku wunene wa laveka leswaku vanhu vo tala lava ringetaka leswaku va ta kota eku va ni rihanyo lerinene nakambe va va lava wisisaka e mihleketo ya vona.

Ni nga va loyi ni hlohlotelaka e swichudeni leswaku swi hlanganela eka mitlangu leswaku swi ta va loyi swi kotaka hi ku pfuneka ngopfungopfu eka rihanyo ra tanihileswi ku tlanga mitlangu yo karhi ku nga ha va ku ri mitlanga ku tsutsuma kumbe mitlangi bolo u nga swi kota leswaku vantshwa swichudeni exikolweni swi va leswi kotaka eku wisisa e mihleketo ya swona.

Lexi ni xi xiyaka ngopfu ka khombo ro va loyi tirhisaka e tiselufoni leswaku ni va loyi ni tlangaka mitlangu ri nga ha ni endla leswaku ni va ni vulolo ni tsandzeka ku hetisa e mintirho leswi lavaka leswaku ni va loyi ni yi hetisaka loko dyambu ri xile nakambe swi nga ha endla leswaku ni va e hlonga ra ku tshama ni va loyi ni khomeke selufoni swi nga ha ni gondzomela leswaku ni nga koti ku hetise mintirho ya mina.

E ntlangu wa khirikete wu ni tsakisa hi ndlela leyi vatlangi va kona va tlangaka ha yona ku katsa ndlela leyi e vaseketeri va sapotaka ha yona kumbe va va lava yaka erivaleni ra mitlangu leswaku yi va leyi yaka ya ndlela leyi u xiyaka leswaku eka khirikete ku kumeka va nuna ni vaxisati va tindzimi hi ku hambanahambana ku katsa e mihlovo se ni nga ha vula leswaku e ntlangu wa khirikete i ntlangu wa kahle wu endla leswaku tiko ra Afrika ri va ni vun'we kumbe tiko ra South Africa ri va ni vun'we tanihileswi hi vatlangi vo hambanahambana ku nga ha va vatlangi va ma India Vantima ku katsa ni valungu wu endla leswaku tiko ri va ni vun'we.

Nongonoko wa mina wu nga va na nongonoko wa mina wu nga va na ntlangu wo fana ni khirikete rugby ku katsa ni khirikete leswi hi leswi ni nga swi endlaka leswaku ni va loyi ni kotaka ku hirisa vugevenga eka vantshwa ni nga ha va loyi ni endlaka e swipano swo hambanahambana ku nga ha va xa bolo kumbe xa khirikete kumbe xa rugby leswaku vantshwa va ti nyiketela eka swipano swa mina swipano swo fana ni sweswo leswaku va va lava papalataka e vugevenga nakambe ta xiya leswaku vugevenga lebyi va ka kona masiku lawa byi endliwa ngopfu hi vantshwa.

Loko mutlangi wa bolo loyi ni n'wu tsakelaka a va lwa tshikaka e ntirho swi nga ha va leswi swi ni twisaka mbilu hikuva tanihileswi ni languteke ka ye swi nga ha ndleka leswaku ni langute ka yena hikuva xikombiso lexinene kumbe ndlela la ti khomaka hi yona swi nga ha va leswi ni twisaka e mbilu ku vava.

Sphiwe Chavalala i mutlangi wa bolo ya milenge loyi ni mu tsakelaka swinene ndlela leyi a tikhomaka ha yona yi endla leswaku ni va loyi ni mu tsakelaka nakambe i xikombiso eka vantshwa malungana ndlela leyi va faneke va va lava tlanga kahle bolo ha yona ta tsundzuka leswaku Sphiwe Chabalala a hi mutlangi wo va loyi u nga ta kuma leswaku ka nkarhi wun'wani vikiwa leswaku u tirhise swidzidzirisi kumbe swilo swin'wana swikala swi nga ri kahle nakambe Sphiwe Chabalala a nga na timholovo ku fana ni ma-player man'wani kumbe vatlangi van'wani va bolo ya .